Di buwa maaka gore ga go na le mmereko e leng gore e tswile mo dilong tsa sejwalejwale jaaka founo. Ga ba kitla ba nna le tšhono ya go ka dira ka gonne e be ba sena data.

Ke dirisa data ya Vodacom-o, e mpha five gig ya motshegare, five gig ya bosigo. E ja di ranta di .

Nka dira bonnete ba gore ke dirisa data mo dilong tse e leng gore di botlhokwa. Nka dira le bonnete ba gore ke netefatsa gore data ya me e bolokesegile. Ka go sa 'ireng tlhakatlhakano mo founung. Leka go tsena mo inthaneteng e be o dira dilo tse e leng gore ga di a siama. Dira dilo tse e leng gore di tla go tswela mosola ko sekolong.

Ke reka mowa ka gonne ga ke reka mowa e mpha e nngwe mahala, e be ke kgona go reka data. Ke tsela e leng gore ke rata go e dirisa eo.

Go na le dinomoro tse e leng gore wa di tobetsa go ka kgona go mo romelela bonnyane bo e leng gore o batla go mo romelela bone ba data.

Di-data e leng gore ga di fele di lekanyeditswe, di dira tiro e ntle ka gonne ga di fele. Ga ba tsenya data e nngwe e fitlhela e le ya kgale e ntse e le teng. Ke ka jalo di kgonang go fitlha ko di fitlhang teng.

Ee, tiriso ya megala e ka dirisiwa ke baithuti ka gonne baithuti ba kgona go romelela dilwana tsa sekolo mo megaleng ya bone. Le gore ba kgona go batla dikolo ba dirisa difounu tsa bone.

E ba direla dilo bonolo ka gonne o kgona go botsa AI dipotso tse di mmalwa tse e leng gore di amana le pampiri e leng gore o rutiwa ka yone, e ya go go fa dikarabo. E dira tiro entle thata.

Ga gona sepe se e leng gore sa ntsietsa. Ke itse founo jaaka ke ikitse, ke itse thekenoloji jaaka ke ikitse. Ga dilo dingwe di ntsietsa ke kgona go ya kwa laeborari go ya gwile go batlisisa ka ga tsone.

Thekenoloji e godisiwa ke gore ya re thusa, ebile e thusa bana ba bantsi thata ba ba dirang matric-e.

Ke kgona go dirisa laptop-o go ka romela dilo kwa mafatsheng a farologaneng. Le ka mogala wa letheka o kgona go dirisa o ne go ka romela di-email-e, o romele di-WhatsApp-o jalo le jalo.

Botlhale jwa go itirela go dira dilo bonolo, o akanya ka fa o ntse o itirela. Go phala jwa motho, motho o kgona go mmotsa dilo mme a sa go fe dilo tse e leng gore wena o di naganne mo tlhaloganyong. Go mosola gore witirele ebile wikeletse sengwe le sengwe se e leng gore e se naganne mo .

Go dirile batho gore ba kgone go itshomarela. Go dirile batho le gore ba kgone go itshwenya mo dilong tse e leng gore di amana le COVID-19. Merero ya dilo mo melemong go thibela COVID-19 re nna mo malapeng a rona, re sa tsamaele kgakala ka gonne bolwetse bo bo ne bo fofa mo moweng.

Ke kgona go di botsa dipotso, di go fe dikarabo ka di-subject-e tse di different-e jaaka Setswana, Mathematics-e le tse dingwe tsa dipalo. Ga di farologane thata, mme ke dilo tse e leng gore di a tshwana.

Tlhwatlhwa ya data e ke rekileng ke e dirisitse lobaka le le leele ka gonne e ne e le ya madi a mantsi le yone e le ntsi. Ke dirisitse go ka dira ditirelwana tsa sekolo. E ne e le dilo di le nnye, ke ka jalo ke reng e le data e ntsi.

Lekgolo la di-gig-e. Mme nka rata fa le ka tsena letsatsi lengwe le lengwe la kgwedi nngwe le nngwe. Ga fela di ka bontsha gore di teng.

E ka fetola tshedimosetso ya mogala ka gonne ga ba ka dira gore mogala wa letheka o dirisetswe dilo tse di botlhokwa jaaka dilo tsa sekolo, dilo tse e leng gore ga o tsena mo inthaneteng o kry-a dikarabo tsa teng. Ke ka moo five gig-e e leng data e nnye, mme fela ke data e leng gore e ka dira dilo tsa sekolo.

Ga o reka data go kwetswe mo pampitshaneng eo gore data e tsengwa yang. Ke felang go leng bonolo go ka tsenya data, mme fela go ka nna bonolo fela ga e le gore dinomoro tsa go tsenya data di kwetswe mo pampitshaneng eo ya data.